Bothata ba rona ke hore re abelana dintho ka molomo feela re sa ngodise fatshe, taba tse tjena di hlaha bakeng leno. Ho ya ka molao ha o abela motho ntlo o ya ha mmasepala o yo ngodisa fatshe taba tseno kaofela le mabitso le ka botlalo a motho o mo abelang setsha. Hore hosane la ha o so behile hlooho molao wa tseba hore batho ba tlameileng or-re ba kapo ba loketseng ho abelwa setsha sena ke ba tlang kamora hao.

Ha o na nako e reng peso nama jwalo ka ha ka ka ka Sontaha kamora dikereke, o dutse le ba lelapa le nwa jinwamaphodi tsa lona tse phodileng. Nama e ke ratang ho e etsa borayi jwalo ka senyesemane se bolela, ke nama ya fariki hoba e bonolo ho beseha ebile e monate haholo ha e tswa mollong.

Borena ha se morena feela, borena ke morena matona le baeletsi ba kopane ba tswellisa setjhaba pele. Seabo sa matona to ho tlisa kitso hoba hangata batona ke batho ba baholo ba phetseng lemong tse fetileng ba ka o eletsang ho ya ka tseo ba kopaneng le tsona bophelong ba bo. Baeletsi mosebetsi wa bona ko eletsa morena ho etsa di di di ho etsa diqeto tse nepahetseng ka nako e ngata ka nako e kgolo le e nyane.

Bothata ba ditsha tse tlohelletsweng feela ke hore mang le mang kapa mang o batla ho iketsetsa ka yona tulo eno. Ho lokisa taba enana ke hore mang kapa mang ya ileng toropong tse kgolwana ka mosebetsi a sile setsha kapa yona ntloo morao, a batle motho ya dulang nakwana ho hlokomela bodulo bono. Ena ya matswantle a fumanang bodulo naheng ya rona ha ya tlameha ho etsahala letho letho ho ya ka taba tsa rona tsa mmuso le ka molao wa naha ke bo ke bo ke bo ke bo ke botsotsi.

Ke bothata bo utlwisang bohloko haholo bono, hoba batjha bana ke bona baetapele ba rona ba hosane ke bona batswadi ba rona ba hosane, Ke bona bo maloma tsona ba rona ba hosane. Jwale re tlo etsa jwang ha maloma tsona a sa tsebe hore na dintho di etsuwa jwang nakong e tlang? Setjhaba sa rona se a timellong ke taba ya ho se tsebe kapa ho hloka nako ya ho ithuta tsebo le moo re tswang teng.

Rakgadi Dirontsho ke kopa re tlo bua ha nyenyana, rakgadi kea tseba hore ho ya lebollong la basadi ke moetlo wa rona mona lapeng la ho sa etswe haholo ha nako. Jwale ne ke batla ho tseba ho wena hobane o tswa teng hore molemong wa ho ya lebollong lena la basadi ke eng? Le hore ke tseba jwang hore ke se ke loketse ho ya mono? Hobane ke ka lakatsa ho ya nakong e tlang, le hore ha ke re ke se ha ke se ke le malalalaotsoe hore ke batla ho ya ke tlameha ho o ingodisa hokae? Ho mang?